Ukuswelekelwa yiyona nto iye ibangele utshintsho kwindlela esicinga ngayo nendlela esiziva ngayo. Yiloo nto mna ndicebisa ukuba siyobona ugqirha oqeqeshelwe ukuncedana nabantu abaswelekelweyo, ngoba abantu abaswelekelweyo banendlela, babanotshintsho kwindlela abaziva ngayo. Futhi ugqirha oqeqeshiweyo uqeqeshelwe ukunceda abantu abafana nathi. Ngale ndlela ukwazi umthemba ngayo ugqirha, abagqirha basika abantu, bathunga abantu xa benengxaki, ndicela nogqirha lona wengqondo ukwazi ukumthemba. Ngoba ngoyena gqirha uza kunceda ukwazi ukuphila ubomi bakho ngale ndlela obukade ubuphila ngayo, phambi kokuba usweleke, okanye ukwazi ukumelana nale nto uba uswelekelwe ngumyeni wakho. Ndiyakucela torho.

Ubuthanda naye lona lo nenze naye le nto niyenzileyo? Lo ukukhulelisileyo? Uba nguye, ukuthini uze ungacwangcisi? Uyayazi uba phofu kwenzeka ntoni xa ningacwangcisiyo? Andibuzi nje kuba ndifuna ukuba uzive kakubi, ndikubuza kuba ndifuna ukuqonda uba uyayiqonda na ukuba kwenzeka ntoni xa ungacwangcisiyo ube usabelana nomntu. Futhi njengokuba ndikubuza ukuba ngumntu ubuthandana naye na, ndenzela ukuba kanti ngumntu ozithatheleyo kuwe sikwazi uyokumchaza emapoliseni kube khona into eyenziwayo ngamapolisa, abanjwe.

Imikhankaso iyanceda kakhulu ngoba ungaziva wena ucinge fanisa uba unomkhuhlane kanti sewunesifo sephepha. Ngokuya ekliniki bakutheste, bakuhlole isikhohlela kwangoku ubusandofika, loo nto leyo ingayenza uba inani labantu abafumana iTB linciphe.

Okwamayeza esiNtu mna ndiyibona iyinto elungileyo, ngoba izityalo ezi okanye imithi, amayeza la siyisebenzisayo ukuze sizinyange ngokwesiNtu ngamayeza ayesetyenziswa ngokhokho bethu. Okhokho bethu phambi kokuba kube khona ubuchwepheshe babesebenzisa amayeza wesiNtu futhi babephila. Ngokusebenzisa amayeza wesiNtu siphinda futhi sinxulumana nabo ngoba sitsho siphile nathi. Ngoba ekugqibeleni amayeza esinNtu akho ngesizathu, isizathu soba makathini, makaphilise thina.

Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba bayayiqonda. Ngoba bayaya ekliniki bayothatha iipilisi zabo nyanga nenyanga. Futhi xa beyozithatha bayaxelelwa uba bazitye kanjani, bazitya nantoni, zintoni ekumele bazenzile xa besitya iipilisi, zintoni ebengamelanga bazitye xa besitya iipilisi ze-ARVs.

Athetha nendodakazi lena ahamba nayo, ndibhekise kuyo ndiyicacisela ngendlela endizamnyanga ngayo umakhulu. Kodwa uba umakhulu uyakwazi ukufunda, ndingabhala phantsi ndimcacisela ngento endiza kumenza yona ngaloo mini ukuze ndimncede ndimnyange.

Uyeka , xa uyeka ukuthatha ii-ARVs uphinda futhi unika amandla eli gciwane lingaphakathi kuwe. Ngoba xa uyeka ii-ARVs, loo nto ithetha uba elaa gciwane lingaphakathi kuwe liyaphinda futhi liyakhula, kanti ngokuqhubeka uzitya ii-ARVs liyathoba, liyathoba alipheleli. Ii-ARVs azinyangi ziyathobalalisa ingculaza le ilapha ngaphakathi, elaa gciwane lilapha ngaphakathi kuwe. Ngokuliyeka elaa, ngokuyeka ezaa ARVs uzobangela uba elaa gciwane libuye linamandla kakhulu ngoku ngoba kulixesha elide ngoku wena ulithoba, ulithoba, ulithoba. Loo nto leyo ingakubangela uba udifolthe ude uyolala esibhedlele, umoshakalelwe nazizintso.

Sube umakhulu, sube umzali engaphilanga. Mhlawumbi engaboni, engakwazi uthetha okanye engeva, okanye abantwana bakhe bayaphangela bonke akho mntu uzawukwazi umgada. Aphinde futhi esinye isizathu soba abantu base abazali babo kwikhaya labantu abadala, bafuna abazali babo bahlale nabanye abantu abadala bangahlali bodwa emakhaya. Kube khona umntu ozamjonga, oonesi babagade.

Abantu abangobhuti abafuni ubonakala beqaqanjelwa, begula, iba ngathi bahlelwa sisidima. Into endingayiqondiyo ke mna ke leyo. Iba ngathi bahlelwa sisidima. Ufuna umntu ongubhuti uziva enamandla, ukubone. Ngoba uba uke waziva engenamandla uye angaziboni uba uyindoda. Ufuna laa, ufuna laa , laa ntoba ndiyindoda mna, indoda ayiqaqanjelwa, indoda iyanyamezela. Yiloo nto ebangela uba makangafuni ukuya uyonyangwa. Akafuni laa ntoba uzawube ejongwajongwa uba hee uyagula lo bhuti, uyagula lo bhuti .

Ndicinga ukuba esi sicelo sakho sisicelo esilungileyo. Ngoba uzotsho uhlale nabantu abalingana nawe, nenze izinto phayana, oonesi banigade , ungaguli nakakhulu. Kubekho umntu okugadileyo xa unothi ugule uhlaselwe sisigulo sakho. Futhi xa uhleli phayana uzofumana ukutya okulungileyo, uhlanjwe, uzophila kakuhle. Singakwazi nathi simane sikufowunela sikuve uba uqhuba kanjani.

Ndingaziva ndinomonde mna, ngoba sibaninzi sonke sifuna uhoywa. Nam njengokuba ndifike sebekhona abangaphambile abafolileyo kum, bakhona nabanye abazawufika emva kwam babe nabo bengxamisekile. Ndingafika ndiphole, ndilindele elam ithuba loba mandihoywe ngoba into ebalulekileyo uba sihoywe sonke. Into ebalulekileyo uba ugqirha, oogqirha abakhoyo bazasihoya sonke. Ndingangxami, bendizingxamisa ndizenzela ixhala ngento engekhoyo, ngoba oogqirha bakholo usihoya. Andingowokugqibela, isesekuseni kothi kutshona ilanga ndizawube sendigodukile.

Ndicinga ukuba bangathethisa umalume okokuqala, njengoba esaqala uyiva le nto uba umalume uyamhlukumeza unkosikazi wakhe, utatomncinci uyamhlukumeza unkosikazi wakhe. Bamcebise futhi bamxelele uba, uba uye waqhubeka wayenza le nto unkosikazi wakho uza kushiya, uyabo. Bamgrogrise , bamcebise ngeendlela zokuziphatha njengotata wabantwana, njengomyeni womyeni wonkosikazi , uyabo, njengomalume wabanye abantwana abasakhulayo. Ngoba le nto ayenzayo kunkosikazi wakhe yinto ezawubonwa ngumntanakhe, umntanakhe acinge fanuba yinto elungileyo , uyabo, uba makabethe unkosikazi wakhe. Ukuba yena akayenzi loo nto leyo, uphindile futhi wambetha unkosikazi wakhe, ayombambisa, ahlukane naye, aphume kwalapho kuloo mtshato.

Ndingabathembisa ukuba njengoko behleli emakhaya bengasazi esikolweni, bangamane besiza noba kungoMgqibelo bazothatha izinto abanozifunda phakathi evekini, imisebenzi ebesiyenzile evekini, ukuze nabo babe ngathi basesikolweni, bafunde nabo. Yonke into esiyenzayo ngeveki bayifumane Saturday. Ngalaa veki thina sifunda enye ezinye, ezinye izifundo bayenze ezaa zifundo besizenze kule veki iphelileyo, njalo njalo, njalo njalo. Loo nto leyo ingabanga uba nabo babe , babe phambilana nesikolo. Bathi begqiba uphuma kwikhefu abe umntu ebuya enalo ulwazi ngezifundo zakhe.